Ke rata boemafofane ba OR Tambo hobane bo botle.

Madume ntate, ticket ya hao ke ena bakeng sa bese e tlo tloha ka ten sebakeng sena ho fihla ka eleven sebakeng sa ne.

Ke hopola ke palame tekesi ya sekorokoro. Tekesi ena e se maemong a matle ho hang. Mokganni yena o ne a sa kgathalle hohang, a ntse a re ha rona re seke ra tshwenya re tla fihla moo re yang. Empa maphelo ana ke a rona. Ke ne ke tshohile, bapalami ba bang le bona ba tshohile. Tekesi ena e ne e tsamaya e kgethemeseha tseleng, e tsamaya e ema, re utlwa modumo o mong o seng hantle. Re tsamaya re theoha, mokganni a e sheba hore e hantle, re bue re palame hape. Re ne re tshohile tsatsing leo, ke bona e kang bophelo ba ka ke tlo bo lahlehelwa hona tsatsing leo.

Ke hopola ha ne ke qala ho tsamaya ka sefofane. Ho ne ho le monate, ke thabile. Ke ne ke ikutlwe e ka ke tsamaya hodima maru. Hodimo mane, ke ikutlwe e ka ke nonyana ke a fofa. Ke ne ke thabile haholo. Ke tse ding tsa dintho tse leng hore nkeke ka di lebala bophelong ba ka. Hobane ke tse ding tsa dintho tse leng hore ke ne ke batla ho di etsa pele nka tsamaya lefatsheng mona. Ho monate ho tsamaya ka sefofane, ho monate ho bonela dintho fatshe jwalo ka nonyana. Tsatsing leo ke ne ke thabile haholo. Ere ha se tloha se re, e re ha se qeta ho tsoha ha ke sa bua. Ke ne ke thabile haholo.

Di na le tlatsetso e kgolo haholo di-rickshaw bohahlauding ba Durban. Hobane ho na le bahahlaodi ba bang ba tswang dinaheng tse ding tseo ba qalang ho bona rickshaw. Hona ho etsa hore batho ba ba ngata ba batla ho e palama, ba tsebe hore na e jwang ha o palame. Ba bang ba batla le ho tseba hore na ba e entse jwang. Sena se etsa hore bohahlaudi ba Durban bo nne bo ate, bo nne botume. Mme ebile le tjhelete lekeno la tjhelete le lona le be hodimo haholo.

Terene o e palama seteisheneng sa temo. O sebedisa karete hore o kene. O sebedisa karete hore o tswe. Nako yona ho tla tswa ka hore e tsamaya ka bo .

Madume ntate, ticket ya hao ya bese e yang Durban ke ena. Dibese tsa rona tse qalang hoseng. Di tsamaya ka hora ya bosupa ha e fitile ka mashome a mararo. Tse qetellang tsona ha mmamorao, di tsamaya ka hora ya leshome le motso o le mong.

Tjhe, ha se so ka ba se ntlhahela. Empa ha nka hlahelwa ke se tje, nka ikutlwa ke sa thaba hohang. Hobane hona ho ka bolela hore ditlhophiso tse seng ke di entse le tsona, di tlo ba morao nakong. Nakong eo ke fihlang sebakeng seo ke yang ho sona, ke tla be se ntse ke le morao ho nako. Ho bolela hore tseo ka ofela tse ke itlhopisitseng di tlo ba ha morao ho nako. Nke se thabele ho hang.

Ha e ndule hantle taba ena. Hobane ha ba tsebe hore motho maemo a ditjhelete a eme jwang. Hobaneng ba kgesa motho wa pension le wa motjha na? Hobane haba tsebe maemo a hao a tjhelete. Ka nako tse ding re dikobo di mahetleng bobedi ba rona.

Le kae mme? Ke a tshepa o phetse, le nna ke phetse. Ke e mong wa batho ba nang le diphahlo sekepeng sa lona moo. Ke a ipotsa hore na ho se ho etsahalang, e se le matsatsi jwale ke emetse diphahlo tsa ka. Ebile ha le qeta lona le le ba kantoro ha la re bolella hore ho tlabana le bothata bo tjena. Le ha se bo le le se .